Fa o dula mo ditoropong tlamehile o itse gore o tlile go patela madi a rent-e, o tlile go patela madi a go pagama. Ka jalo ga o amogela tlamehile o a beele fa thoko gore o kgone go o ka dirisa sentle, gore o kgone gore o se a dirisa mo gareng ga kgwedi.

Mosadi tlamehile a apare mesese e me telele, tlamehile a fitlhe sengwe le sengwe mo mmeleng wa gagwe, ka gonne setso se dumela gore o tlhompa monna wa gagwe, o tlhompa batsadi ba a dulang le bone. Tlamehile a bontshe gore ke mme wa lelapa, ke mme wa bana, ke mme o o tshotsweng, ke mme o nyetsweng, ke mme o tlhompang setso, ke mme o ratang setso sa gagwe le gore o godisitswe ka maitseo ko a tlhagang teng le gore ga a nyatse ope. Ka jalo moaparo o botlhokwa thata-thata wa mosadi ga a nyetswe, ga tlamehile go apara okare motho a sa ntse a sa nyalwa, o ka re motho a sena bana, o ka re motho a sena motse.

Setso se na le go farologana le bodumedi. Badumedi ba bangwe ba tsamaisana le setso, badumedi ba bangwe ga ba tsamaisane le setso. Goya fela ka gore o tlhaga kae le gore o godisitswe kae le gore le godisitswe le dumelana mo go eng. Setso le badumedi go na le ba bangwe ba ba kgonang go ka lwana ka ntlheng ya badumedi ba batho ba bang ba sa dumele gore dilo tlamehile di tsamege ka tsela e ntseng jang. Goya ka nna mongwe le mongwe o ya harorologana ka mokgwa mongwe le mongwe.

mmangwane o monnyane mo go papa teng, rakgadi o motona mo go papa teng, ka jalo mongwe le mongwe o na le phapang kgotsa tiro e sa tshwaneng le o mongwe, o mongwe o motona o mongwe o monnyane.

Fa ne ke le motlhami wa diaparo ke ne ke ka tlhopa go ka dira diaparo tsa setso sa me, ka gore ke godile ke bona batho ba tsone ba di apara ba itumetse, ba di apara ba sena ditlhong. Le ka gore mo go nna ke di bona di le dintle thata. Yanong ke ne nka itumela gore lenna nka etsa tsone gore batho ba setso sa me ba itumele fela yaka ke godile ke ba bona ba itumela, ba sena mathata ape a a ba tshwenyang mo lefatsheng.

Go botlhokwa ka gonne gona le batho ba ba dumelang gore, ga o sa tsamaye ka setso sa gago o ka lwala kgotsa o ka nna le malwetse a ba sa tlhaloganyeng. Setso sa gago kgotsa batho ba setso sa gago, ke bone fela ba ba ka tlhaloganyang bolwetsi boo, ke bona ba ka go thusang gore o fole ka bonako, ke bone ba ba itseng gore ga o tshwere ke bolwetsi bona go diriwa yang. Ditso di farologana ka melao ka gonne ga di tshwane, mongwe le mongwe ga etsa ntlo ya gagwe kgotsa ga etsa sengwe e le sa gagwe o itlela ka melao ya gagwe, ga a kope mo go o mongwe, ke ka ga ntlha eo melao ya ditso le yone e tshwana fela yalo e a farologana.

Go ya ka nna meaparo mengwe le mengwe e dirilwe ka lobaka. Ga ke se ke itse moaparo o mongwe o baTswana ba ka o aparang go ka thusa, ka gonne ga ba ka re ba apara yalo, e a go ba o ka re ba apere moaparo wa setso se sengwe. Go botoka go ka apara sentle moaparo wa bone ka nako e e rileng, ga ba fetsa e be ba apara le dikobo go ka ithusa gore ba sa bolawa ke mariga thata. Mara go ya ka nna moaparo mongwe le mongwe o a farologana, fa o ka seke wa apara yaka tlwaelo, batho ba ka se itse gore o wela mo setsong se se feng ba ka go makalela.